Ba lefapha la pholo, le ba puso ba ka dirisa ditikologo tsa go tshwana le moringa, mme gore tseo di thusa gore mebele ya rona e kgone go fitlhela di-vitamin-e tse di phepa mo mebeleng ya rena. Ba ka dirisa sengwe sa go tshwana le setlhare sa .

Ke bona go le botoka gore ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bona. Ka gonne bona batho ba ba godileng ba o, ke bone ba ba godisitseng lelapa le o la bona gore le be phepa ka mokgwa o le leng.

Dingwe tse batho ba di lebeletseng go sireletsa botsofe ke gore o tshwanetse go itshwara pila, o tshwanetse go ja dijo tse di mmalwa for gore o seke wa gobala.

Mekgwa le maikutlo di bopa maikutlo a rona mme di re dira batho setšhabeng. F o na le mekgwa e e maswe botsofe ba gago bo tla o fitlha ka nakwana, fa o itshwere pila mme o tshwere le mmele wa gago pila, botsofe a se bo bo fitlhang ka bonako.

Le ka thusa le fa ka go reka ka matlo. Go thusa batsofe ka matlo jaaka go apaya, go tlhatswa le go ba direla dingwe tse ba di tlhokang.

Ditirelo tsa go thusa ka matlo, bagolo ba ka nna ba thusiwa ka matlo jaaka go direla dingwe le dingwe tse ba di tlhokang mme ba tshwariwe.

E ka nna mafelo a a tlhokomelang bagodi a na leng ditirelo tsa go nna le go ja. E ka nna home care service, mafelo a a tlhokomelang bagodi le ditirwana le go.

Ke dumela ka ditirelo tsa pholo, puso e ka nna ya thusa batsofe ka ditirelo tsa pholo jaaka go ba thusa ka matlo le go ba direla dijo. E ka ba thusa gape ka ditirelo tsa ya ba direla gape le ka ditirelo tsa tsholofelo.

E tsosa tsa go tlhapa dilwana mme e ba thusa le gore ba kgone go etela batho fa ba nyaka ao.

Nna ke nagana gore phenšene ya puso ba ka e amogela jang, ba ka e okeletsanyana madi a phenšene ya puso. Mme ba ka ba direla le di-card tse e le goreng ba ka fitlhela madi ka mo gone, ba tlogele go ema .

Morwalo wa madi ke nagana gore e rwala morwalo wa madi, ka gonne bangwe ba e dirisa for dilo tsa bone. Madi a na ke a batho ba ba ileng phenšeneng, ke bone ba na le go tseelwa madi.

Batho ba simolola go fitlhela madi a phenšene sixty years. Ke ka ntlha ya gore thata for mengwaga mme for ba sixty years ke nako ya bone ya gore ba nne fa.

Nna ke ne ke nagana gore ba sebetsa le batho ba di-taxi go itse gore batho ba batsofe ga ba tshwanela go patela taxi. Mme if go ja lo puso e ba direle dipetlele magaeng a bone.

Go botlhokwa go le thata ka gonne ba ba dulang ko mekhukhung ke batho ba bagolo. Mme ke bone ba ba tlhokang feta rona ba re dulang.

Gore kwa magaeng go be le ditleliniki, ke nagana gore ke ka ntlha ya gore ko magaeng ga go tshwane le kwa ditoropong. Le gore why di le fa kgakala ke ka gore batho ba.

Fa melemo e se teng batho ba tshwanetse go itirela lekgale mme ke yone e neng e ba alafa kgotsa ba fela di ngakeng.

Batho ba boifa go ya kwa ba tshaba go fitlhela information e le goreng e ka ba ka bona mme.

Gore molwetse a fitlhele a tswile phakela, ke ka ntlha ya ba tshwanetse go mo thusa ka bonako a re tlogela mo lefatsheng.

Ditleliniki tsa kwa makeišeneng di sebetsa ka diura di le masome a mabedi nne, mme a se ka jalo fa kwa fitlhelang thuso. Ka gonne bontsi ba batho ba ba dirang kwa ditleliniking tseo o ba fitlhela ba robetse ka nako ya go sebetsa kapa o ba fitlhela ba le busy ka dilo tsa bona, mme ba sa kgone go thusa ba re bona ba sa dira dilo tsa bone.

Go tokafatsa tsela ya go bona tirelo ya dikalafi tsa go thusa malwetse a, o ka o ithusa ka go ja dijo tse di leng phepa, mme tse di naleng di-vitamin jaaka di-carrots-e, dipanana. E le tsona tse di thusang mebele ya rona, mme le rona re tshwanetse gore re ithute go tswa nyana siane re sedile mebele.

Malwetse a re ka thibela fa re ka tsenya nako ya rona, mme ra dira di-exercise jaaka go ya kwa re a go kuka ditshipi, mme le go siana nyana. Mme re jeng le dijo tse di leng botoka for mebele ya rona, ya nna le di-vitamin-e go sireletsa masole a mmele, mme re nweng le mašwi.

Kwa motsesetoropo o fitlhela fa batho ba le bantsi ba kgona go bolela gore ba tshwanetse go dira eng, mme ba thusane. Kwa magaeng, batho ba le bantsi ga ba yo, mme ga go na motho yo a ka go thusang gore o dire sentle.

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki e tsamayang ke fa ba ka letlela bana ba le bannye ba tsene mo ditirong tsa ditleliniki, ba ba ileng sekolong.

Fa o ka ya ko bookelong mme wa se fitlhele thuso, gonne nako e le nngwe ba kgone go letsetsa gore o ye kwa moruting gore a kgone go rapelela, mme o fitlhele thuso ya gago. Kapa fa o ka ya ko bookelong, wa fitlha wa se fitlhele thuso ya gago, ba kgona go tseya, ba go ise kwa sepetlele se kgolwana gore o fitlhele thuso e e maleba, mme e ka kgonang go thusa go feta.

O tshwanetse go ja dijo tse di leng botoka for mebele ya gago. Mme o tshwanetse le go dira di-exercise jaaka go siana, mme le go dira di-squat, gore mmele wa gago o kgone go tiya le masole a mmele wa gago a kgone go ba le matla.

Re tshwanetse go rotloetsa batswadi le bana gore fa rre ga ka beya letsogo fa go bona, o tshwanetse go ya kwa maphodiseng go ba bolelela ka kgang eo, kgotsa a tsamaye kwa lelapeng, ka gonne bothata bo bo ka se fele fa ka se bue ka bone.

Ba tshwanetse go ba rotloetsa gore a se mathomo ka bona, mme a se ba bofelelo ka bona. Mme ba tshwanetse go itshwara, pila ba tlhokomele lelapa la bona. Ba seke ba dula le motho yo lo reng o beya letsogo mo go bone. Go na le bothata ba tlhalose, mme ba e fetse .

Ee, fa ditleliniking go tshwanetse go nne le di-ambulance tse di mmalwa o feta, ka gonne di-ambulance tseo o fitlhela o founa kwa sepetlele, ba go bolelela gore ambulance e tle go fitlha after ura ya twenty minutes. Ka fela jalo e le di-ambulance di le mmalwa fela. Fa go na le di-ambulance di le dintsi, go ka kgona go fitlha ambulance ka bonakwana.